Bangaqala umntwana wakhe amhambise indawo ezinjengooSunday school apho azofumana khona abantu abantu abakholelwayo kwiBhayibhile kakhulu ukodlula yena mzali. Ukuze naye umntwana afumane okwaa kukholelwa kwiBhayibhile, afumane isigaba sakhe, andise isigaba sakhe.

Oomakhulu bayafundisa kakhulu emantombini. Amanye amantombi angoku akhule ngaphantsi koomakhulu afundiswe indlela yokuba yokuziphatha, indlela yokuzimela. Amanye akwaziyo ukuziphekela besebancinci. Abanye bayakwazi ukuzikhathalela, ukuzijonga nokuba ahlale endaweni ecocekileyo ngamaxesha onke ngenxa yemfundiso zikamakhulu.

Umahluko wohlala elokishini nokuhlala edolophini, elokishini kunengxolo kwaye ubugebengu bunintsi. Kanti edolophini ingxolo incinci kwaye ubundlobongela bunqabile.

Ndingakhetha iingoma ezikaMthandeni ngoba uMthandeni ngumculi kaMasikhandi endimthandayo kakhulu kwaye iingoma zakhe zinomlayezo.

Esokuqala isaci ngumcephe ngumcephe ucandiwe. Sithetha ukuba umzali uyawuzala umntu onguye, uzala yena.

Zidlala indima enkulu iimbongi zomthonyama ngokuba isiXhosa zisibeke ezintweni, isiXhosa saziwe internationally.

Ubuntu elokishini bukhona kakhulu ngoba umakhelwane xa engenayo iswekile uyakwazi ukuya kwamakhelwane ayocela ikomityi yeswekile, njalo njalo, nomilimili njalo. Kuyaphiliswana nje kakuhle kanjalo.

Ndingakhetha umtshato wesiNtu ngoba nam ndikhule ngaphantsi kwesiNtu.

Zinintsi into ezenziwa ngabahlali baselokishini ukuze baphucule ilokishi yabo nomgangatho wobomi babo. Eyokuqala bayahlalisana kakuhle kwaye bazilwela izinto nezinto ezenziwa ngamaphara. Bayancedisana ukulwa nezo nto, iinto ezinjalo kwaye kuyaphiliswana.

Indaba yelobola ndingathi kukwakha ubuhlobo. Akunyanzelekanga ukuba kude kubizwe izikhuntyu ezinkulu. Xa sekubizwa izikhuntyu ezinkulu ndiske ndiyibone ngento yokuba bayakuthengisela ngoku umfazi.

Ndimane ndizibuza ukuthi ndingenze njani.

Kungavulwa ii-program zesiXhosa zokubuyisela abantu kwisiXhosa esirayithi, esilungileyo.

Ndicinga into eyenza umtshato olungiselelweyo nomtshato wokuthandana, into eyenza uba zohluke yeyokuba umtshato olungiselelweyo iye yenzeke ukuba lo mntu ulungiselelwe yena ufike ungamthandi uphele umtshato ungaqhubeki uye phambili, ume ndawoninye. Ibe wona lona umtshato wokuthandana, ixesha elinintsi uye aqhubeke uye phambili ngoba abantu ababini baye bekhethene bona ngokwabo, bethandene.

Ndingamcacisela ndimxelele ukuba isithethe sasefukwini, indlela yokuziphatha kwentombazana, izigcine ide ibe sesiteyijini sokuba ingahamba iyotshata.

Ewe, ndingathi hayi umabonakude uyayichana indlela yempilo yaselokishini.